Lusinceda kakhulu ke, lusinceda kakhulu. Kwaye ke lenza ukuthi noba masithi awunayo idatha kwezi intanethi esiba nazo, iidatha uyakwazi ukuthi uye umamele ooMhlobo Wenene iireyidiyo khona ukuze, osomathotholo khona ukuze uve ukuthi maybe ngaphaya kwicala lakho loomaKapa, kumndeni wakho okanye kwifemeli yakho kwenzakalani kwimo yezulu yapha. Okanye zithini iziqithi okanye izinto, izimo ababandakanya kuzo phaa.

Ndingathi imibhaco esinayo iqala kwabantwana abangaphantsi kweminyaka emibini ukuya phezulu ke kwabantu abadala sebekhulile, kunye nabantu abadala kuphela ku-seventy years uthengisela abantu.

Ndingazikhusela ngokuthi ndingasebenzisi, ndingathi xa ndisebenzisa iWi-Fi lena ndingene kwii-app zamu eziphesonali, ezine-information yam e-too much, ezineenkukacha zam, masithi ii-ID, kanje iibhanki, ii-app zebhanki kunye neenkcukacha nje. Konyanzeleka ndilumke kakhulu kwicala elinjalo.

Ndingaziva, ndingaziva ingathi ikhona into esukileyo. Ndingalosti , ingakhona inkinga nje apha ebomini. Kuba kaloku sendiqhelile ujonga ndiqhagamishelane nabantu, ndincokole nabantu, kwaye ndijonge iinto ezenzekayo nalapha elizweni.

Ndingathi amakhasi onxibelelwano ukuba abantwana bahleli bodwa, bawafundisa izinto ezingasile, izinto ezingekho ngale ndlela abafundisiwe ngayo endlini. Baphele bethatha ezaa nto ke bazenze apha phandle. Kanjengokukhuthuza, uma bebukele iithivi like ubukela imuvi, abantu bayakhuthuza, nabo bafune uthatha laa nto bayenze ke ngoku apha ke ngoku kwezindawo esihlala kuzo.

UFacebook yena ndingathi yi-social media apho ke nincokola khona nabantu nigeze, kuhlekwe, yonke loo nto. Nidibana nabangani konke apho ke. Apho uthumela neeinvayithi, then u-edwe, kuhlekwe, kupowustwe, yonke into. Apha kuLinkedIn ke ngoku kulapho ufuna umsebenzi kakhulu. Apho ke ngoku udibana nabaphathi bemisebenzi, nishere nee-information ezithi mhlawumbi, ii-interview zokuthi wenza njani kwimeko enje. Okanye ubizwe endaweni ethile, ingabe yimalini ke ngoku isalari yakhona?

Into eyenzekayo kukuthi ndi-asepthe into, imeseyiji ethi mandicofe u-one, ndacofa u-one kanti ithatha iincukhacha zam zakwi-app uFacebook. Bamthatha bamhekha ke bamenza owabo. Kulapho ke ngoku ndiphela ndiqonda okay mandiqalele ke ngoku ongowam.

Ndingathi makalumke angasebenzisi iWi-Fi kwiinto ezinjalo kuba iyawuthatha iinkcukacha zakhe. Konyanzeleka azame noba ngumntu ke osecaleni kwakhe okanye amthembileyo amhothispotise khona ukuze a-aplaye for umsebenzi. Okanye athini? Aye kwi-internet cafe.

Umahluko okhoyo phakathi koFacebook ndingathi uFacebook ngowabantu abanintsi, wonke ulutsha luphaa. Nolutsha nolungengolutsha abantu abadala baphaa kuFacebook. Apha kuInstagram kulapho ke ngoku uthumela i-quality video zakhona, uzame unethiwekha nabantu aba-different kwilizwe lonke.

Ndingathi mna nguZola Seven. Apho ke yena ke esuka ekhule esenza iishowu zokuthi ancede abantu. Wabuya ke engenanto, kodwa ke ngoku mjonge uphi. Uyamcula, uyazama ukubuyisa ubomi bakhe uZola Seven.

Ndingafaka ukuthi amagwinya akhona kwaye ke lushishini lwamu ndibafakele nee-numbers just for ukuthi ndibazele. Futhi kulaa poster nditsho uba idilivari ikhona just for ukuthi bandifowunele barikhweste, bandinike imali yediphozithi khona ukuze ndiqinisekise nyhani uba le i-order yeka lo, lena i-order yeya lona.